Thekenoloji ya go hirisa dikoloi go akaretsa le ditiriso tsa selula founu e amile thata indaseteri ya bojanala ka ditsela di le mmalwa. Ditiriso tsa selula founu di dira gore batsamai ba kgone go batla go buka, le go laola go hirisa dikoloi bonolo fa ba le mo tseleng. Mme seno se dira gore thulaganyo e nne bonolo, baeti ba ka bapisa di tlhwatlhwa, dikarolo le di tshekatsheko go ralala dikhamphane tse dintsi tsa go hirisa dikoloi, go dira gore go nne bonolo go dira ditshwetso tse di nang le kitso.

Maeto a helicopter a ka tlamela ka pono e e kgethegileng ya mafelo a boswa jwa setso ka go neelana ka dipono tsa mafelo go tswa kwa godimo di bontsha thulaganyo ya one ka go ya one le tikologo ya one. Dipono tse di kgatlhang tsa naga e dikologileng tse di nayang bokao jwa botlhokwa jwa lefelo leno, maeto a helikopotara a ka fitlha kwa mafelong a gakala kgotsa a ka go leng thata go a fitlhelela, a dira gore o kgone go bona mafelo a a ka se fitlhelegelang.

Go sireletsa pabalesego ya bone bapalami ba ka tseya digato tse di latelang netefatsa boitshupo jwa mokgweetsi ka go tlhola leina la mokgweetsi, nomoro ya laesense le dintlha tsa koloi pele ga o tsena mo koloing, abelana dintlha tsa leeto la gago go akaretsa le leina la mokgweetsi le nako e e fopholediwang ya go goroga le tsala e e ikanyegang kgotsa leloko la lelapa. Tlhopha ditirelo tse di itsegeng le tse di nang le seriti tsa go palama kgotsa dikhamphane tsa ditekesi, leba ditekanyetso le ditshitshinyo tsa mokgweetsi pele o beeletsa go palama.

Fa e le gore o fetile bokete jo bo beilweng jwa morwalo wa gago seka-seka dilo gape tsa gago tsa botlhokwa, mme o akanyetse go di phutha gape go aba bokete ka go lekana kgotsa o tlogele dilo tse di seng botlhokwa. Fa go kgonega dirisa dikgetsi tse dintsi go kgaoganya bokete, o netefatse gore kgetsi nngwe le nngwe e mo teng ga selekanyo, ikgolaganye le sefofane sa gago go botsa ka dituediso tsa morwalo o feteletseng kgotsa ditlhopo tsa go tshwara morwalo o bokete jo bo feteletseng.

Pabalesego mafelo a a tlhomilweng a go tsaya le go folosa a ka babalesega mo bakgweetsing le mo bapagaming, go fokotsa kotsi ya dikotsi kgotsa ditiragalo. Bokgoni, mafelo a a rileng a ka tokafatsa kelelo ya pharakano a fokotsa pitlagano le go fokotsa di tiego. Dithulaganyo, di-company tsa ehailing di nna tsa dirisana le mafelo a a rileng jaaka boemelafofane kgotsa mafelo a mabenkele go tlamela ka ditirelo tse di siameng.

Fa o tsamaya ka terena latela melao eno ya pabalesego, ela tlhoko dikitsiso tsa seteišene le ditaelo tsa badiri ba terena, nna o ntse fa terena e tsamaya bogolo jang fa e ema ka tshoganyetso kgotsa e retologa, netefatsa gore ditsela ga di na merwalo kgotsa di kgoreletsi go tlhofofatsa motsamao o o babalesegileng, itlwaetsega ditsela tsa go tswa ka tshoganyetso, ditimamolelo le didiriswa tsa thuso ya potlako, boloka morwalo mo mafelong a a tlhomilweng go thibela dikotsi tsa go gopiwa.